Ke pasa le senepe sa gago.

Ke gore fa o dira karata ya sekoloto o tlo patela madi a a fetang a o a tsereng.

Di ama tsela ya gago ka gore di dira gore ba kgone go bona gore o kgona go patela kapa jang. Empa fa o sa kgone go patela ba ka se go fe karata ya sekoloto.

Ke fa o ka tsamaya o tshwere karata ya gago ya pasa le seteitemente sa gago sa kwa bankeng.

O tshwanetse go tlhaloganya melawana le maemo gore o seke wa makala fa dilo di tsamaya ka tsela e o seke wa e naganang.

E ka go thusa gore o seke wa tsaya sekoloto sa kwa godimo se se ka go palelang ke go se patela.

Ke fa o ka ya kwa lebenkeleng la dilo tsa go bereka. Wa patela kgwedi ka kgwedi before tlo simolola go aga.

Forex ke motshameko mongwe wa go kenya madi mme o fumane madi a mantsi, ke gambling.

Forex e fa batho madi a le mantsi tota mme fa o sa e kgone e tla tseya madi a gago a le mantsi tota.

Forex-e ditlamorago tsa gona ke gore e kgona go tseya madi a le mantsi fa go wena o mme o sa lemoge.

Ke ne ke tla feel-a pelo botlhoko ka gonne ka tseba gore forex-e e tsaya madi a le mantsi mo go motho mongwe fa o sa itse. Mme fa a itseng ke ne ke tla itumela ele tota ka gonne ke ne ke tla tseba gore o tlo fumana madi a le mantsi.

Ke ne ke tla itumela tota mme ke ne ke tla tseya twenty peresente ya madi ao, ka a donate-a kwa go bana ba ba senang batswadi. Mme ka ba neela ona gore ba kgone go dira dilo tse ba di tlhokang.

Ga ke go anaya ke eng.

Ke ne ke tla mmotsa gore o dirile jang ka gonne le nna ke ka rata go e tsenela forex. Ka gonne ke bone gore e neya batho madi a le mantsi, mme e humisa batho.

Batho fa ba anya madi ba e tsamaya ba e sebedisa mo ditsaleng tsa bone mme le batho ba ba sa ba tsebeng. Fa madi ao fela, batho bao ba tsamaya ba ba siya ba le nngwe.

Batho ba ba dirang forex-e ba kenya madi a le mantsi mo forex ka tshepo ya gore a tlo bowa a le mantsi ele tota, go feta ka mokgwa o ba a tsentseng. Mme fa nkebe ele nna nka tsenya madi ka bonya ka bonya gore a bowe sentle.

E ama ka tsela e sa siamang ka gonne batho ba fumana madi a le mannye mme ditlhotlhwa di ya kwa godimo.

Ka gonne ditlhwatlhwa tsa madi di ya kwa godimo mme ga di ye kwa tlase ka tsela yotlhe.

Gore ba seke ba makala fa ba ile kwa lebenkeleng go reka dilo mme ba fumana gore ditlhwatlhwa tsa teng di nameletse, di ile kwa godimo.

Ka gonne e ya ka gore palamente ya rona le government-e ya rona e sebedisa jang madi.

Ke a tswang kwa mafatshe a kwa ntle. Mme gore re a fetole, ke gore ba kgone go sebedisa madi a kwa mo lefatsheng la rona.

O tshwanetse go lebelela di banking fees gore di tsamaya jang before a simolola go berekisa banka eo.

O tshwanetse go tlhopha puo ya gago ka gonne o tshwanetse go tlhaloganya diketso tsa banka eo ka puo e wena oe tsebang.

Ee, ka gore o kgona go baya madi a gago kwa bankeng.

Gore o kgone go e sebedisa fa o kenya madi ka mo bankeng ya gago for fa go .

Ke gore ke kgone go bankanya madi a me sentle ko bankeng, mme ke seke ka a sebedisa ka bo gaufi fa ke a tshwerwe ka letsogo ke kgona sebedisa mme ke a fetse.

Ke ID kgotsa passport-o yame mme le senepe same.

Banka e batla pasa ya gago, e tlhoka le senepe sa gago, le credit score sa gago.

ka gonne e kgone go thusa gore o krey e sekoloto fa o se tlhoka ka fa nnete mme overdraft facility e bontsha dikoloto tsa gago tsotlhe le dilo tsotlhe tse o di patetse teng

Ke loan mme o tshwanetse go duela madi a fetang ao a adimileng, ka gonne banka e go tshepile ka madi a yone.

Ke ka fa banka e oketsa madi a o a tsereng ka peresente e e lekaneng sengwe gore fa o tla senya sengwe sa bona ba kgone go se duela ka madi ao.